Ke ye ke utlwi hothwe lebaka ke o leboha badimo, mme le ho kgutlisetsa ho bona ho bontsha hore o leboha seo ba o etseditseng sona. Tjhe ha nke ke o etse, empa ke tshepa hore nakong e tlang ha ke fumana mosebetsi, le nna ke tla o etsa.

Boholo ba batho ba dumela hore ho apara diphahlo tse ntsho ho wa tetebetsa, mme ke dumela hore ba batla ho apara tsa tshweu e le ho tsamaisa mofu wa bona ka tshebeletso e sa tetebelang. Ee ke nka apara diphahlo tsa tshweu e le ho hlompha qeto eo ba habo mofu ba e entseng.

Baholo bare, mahe a etsa hore ho be bobebe haholo hore ngwana a ka, a ka ba le ngwana a sale monyane ha a ja mahe. Mme seo ke nahana hore se etsa hore bonyane a e be le ngwana a sa qetile ka sekolo se phahameng.

Jarete ya lebitla, e na le mobu o boima haholo, o bileng o leng seriti bakeng sa ngwana. Ke nahana ho o bo ho etsetswa hore ngwana, a se imelwe kapa hona ho hahlamelwa a sa le ka mpeng ya mme wa hae. Ho se be le mathata nakong ya hae eo a tlamehang ho tswa ka ho mme wa hae.

Eo e kgethuweng ho tsebahala e le yona e tlosang sesila, mme ho obo ho etsetswa hore batho ba tlose sesila sa lefu, pele ba kgutlela ma habona.

Ke ithutile ke sa le dilemong tse tlase haholo. Ke ithutile ke le leshome le le metso e mmedi, ke ithutile ho pheha motoho, nyekwe, poone, lephutse le lesheleshele.

Nahana ke ho hlompha setso, le ho etsa hore dijo tsa rona di dule di tsebahala, le baeti ba tlileng kwano ba tsebe ka dijo tsa rona. Hape ho boetse ho na le batho ba ntseng ba natefelwa ke dijo tsa rona tsa setso, ho feta dijo tsena tsa sejwalejwale.

Nna ke thabela dipabi, ke ye ke utlwi e le dijo tse monate hona ho. Ke bile ke rata le taba ya hore ha di bole. O ka boetse hape wa di nka ha o pheta , hobane o tseba hore ha di no bola. Ha a qeta di etsa hore o ska lapa, hwa hao ke ho nna o itjella dipabi fela o ntso o inwella metsi, o bo o fihle sebakeng seo o yang ho sona.

Ho bohlokwa hona ho, ke ho boloka setso sa rona le ho bontsha hore re ntse re se rata mme re se hlompha, le hore maditjhaba e tsebe ka setso sa rona. Batle ho rona ba re tjhakela, ba tseba hore ba tla kgutla ba jele se jowang monana, se e leng setso sa rona. Le hore bana ba rona, ba hole ba tseba ka setso sa rona, seke be ya ba ntho e fellang fela.

Ntate Thabiso, ke tlo o kenyeletsa dijo tse ka reng setampa, mokopu, ditapole le dihwete, hoduma nama eo o sentseng o na le yona. Mme ke tla kopa hore tsena tsohle di rekwe pele ho Labohlano, e le hore ke tle ke kgone ho lokisa dijo ka nako, ke kgone le ho pheha ka matsha a Moqebelo. Sena se tla etsa hore motho e mong le mong a tlileng lefung, aje ka nako ntle le tshitiso ya letho.

Ke ile ka ya lenyalong le monate hona ho Thembisa. E ne e lenyalo la setso, ho ne ho binwa dipina tsa setso, ho jewa dijo tsa setso, e bile ho apere ka setso. Ho le monate, ntho e nngwe le nngwe e ya ka thello, dijo di le ma tletsetletse. Motho e mong le mong a thabetse ho ba mono, e bile ho sena motho ya tatetseng ho ya hae. Ho ya ka rona, e ne ka re ka robaletsa hona mono mokete o seke wa fela.

Ha hona ntho e ka nthabisang jwalo ka ho ba le ha ka. Nako yohle ha ke sebetsa ke bile ke rapella, ke rapella ho ba le ha ka. Ke rapella kgolo, ho ba le ha ka, ke be le dintho tsa ka. Ke nka thabela ho ba le ha ka ka pelo ya ka yohle.

Ka letsatsi la lobola ya ka, re ile ra kgukgukgumetswa, ra kgukgumetswa ka dikobo tsa motshehare, ra ipata ka mahlong hore re se bonahale hore na re bo mang. Mme hwa thwe mohlankana wa ka, a kgethe eo e leng wa hae, re ntse re ikgokgomeditse jwalo. Wa tseba ke ile ka makala ho bona hore mohlankana wa ka o ntseba le ha ke ikgukgumeditse. Hobane o ile a tla ho nna, a bontsha hore wa hae ke nna, mme a nnepa. Bohle ba ile ba didietsa ya e ba matlatse fela.

Nka etsa hore papadi yohle e fuwe serapa ka hara lebala la dipapadi. E , ho seke wa thwe ke serapa sa bolo ya maoto fela. Mme nna ke rata papadi ya tennis-e, ke yona e ke e tshehetsang haholo.